Itlosa bodutu ka nako e nngwe go tshameka metshameko go ka tlosa bodutu ka gonne dinako dingwe o kry-e o na le bodutu. Ka jalo go tshameka motshameko go ka thusa bodutu thata .

Go nna le metshameko mo megaleng go fokoditse metshameko ya mo mebileng ka gonne metshameko ya mo megaleng bana ba bantsi ba dumela go yona. Gotwe yona e monate mme ya mo mebileng yona bana ba re e ba tlatsa leswe. Ka jalo ga ba sa rata go tshamekela mo mebileng, ba rata go dirisa megala go tshameka metshameko ya bona go tlosa bodutu.

Motshameko o ka o tshamekang o ka go tlatsang maswe ke metshameko jaaka bo kgathi, metshameko jaaka bo masekitlane.

Di ileketeroniki di ama metshameko eno ka gore bana bantsi ba ile go feleletsa ba lebetse ka metshameko ya sekgale. Metshameko ya sekgale ba ka se tlhole ba e tshameka ka gonne tlebe ba dirisa ileketeroniki go dirisa go tshameka metshameko e e farologaneng.

Se ke se ratang ka metshameko ya ileketeroniki ke gore motshameko wa teng o kgona go tshameka motshegare otlhe ka nako nngwe le nngwe e o batlang go e tshameka le gape ke gore metshameko ya ileketeroniki mo gongwe le mo gongwe mo o tsamayang fa o tshwere mogala o kgona go tshameka motshameko o wa electronic, ga o tshwane le motshameko o tshamekang mo mebileng kgotsa mo ditseleng. Fa o tshameka motshameko wa mo tseleng o tlhoka batho ba o ba itseng ga o tshameke mo gotlhe gotshwana kana le fa o le ka mo thekising kgotsa ka mo sejanageng ga o kgone go tshameka motshameko wa mo tseleng mme ka ileketeroniki o kgona go tshameka.

Go tshameka motshameko mo inthanete go batlega data fa o na le data o kgona go dira dilo di le dintsi. Ka jalo metshameko o ka e tshamekang mo inthanete ya go itumedisa go na le ba go rata go tshameka ka madi, wa kgona go tshameka ka madi mo inthanete. Fa o sa batle go tshameka ka madi go na le metshameko e e farologaneng eo ka itumelelang go e tshameka mo inthanete.

Motshameko o o ka go ama ka gore o lebala go dira ditiro tse o tshwanetseng go di dira mo lelapeng la gago. O lebala dilo tse di botlhokwa ka gonne o tshameka motshegare otlhe. Metshameko nna o ke o ratang wa mo inthanete ke motshameko wa dintwa, wa go lwa le batho ba bangwe mo inthanete mme fela yone e tshamekiwa ka data.

Motshameko wa mo internet o tlhoka data ka gonne ke motshameko o le goreng ga o tshamekiwe fela ntle le data kgotsa ntle le madi. Ke motshameko o le goreng o dira ka data. Motshameko o wa mo internet o tlhoka mogala wa letheka le data le internet connection-e e siameng gore o kgone go tshameka metshameko e ya gago mo internet.

Gore batho ba tshameke metshameko e bosigo ke gore bangwe ba reka data ya bosigo le motshegare, nako e nngwe fa data ya bona ya motshegare e fela ba emela bosigo gore ba kgone go tshameka metshameko e bosigo. Le gona gore ba e tshameka bosigo ba bangwe ke gore internet connection ya bosigo e siana kgotsa e tsamaya sentle. Fa mongwe a batla go reka data ya tlhwatlhwa ya kwa godimo a ka reka data ya kgwedi yotlhe gore a kgone go tshameka metshameko e ya mo .